Amaselula sokuqala nje emhlabeni kwashintsha kakhulu iy'mpilo zabantu ngoba sisakhula, kudala abazali babesebenzisa izincwadi ukuxhumana, babebhalelana izincwadi, kepha manje ngoba sekukhona amaselula impilo isilula kakhulu, sixhumana kalula.

Impilo yamanje phela isilula kakhulu-ke nje ngoba sesikwazi ukwenza izinto kumaselula. Sikwazi ukwenza amavidiyo siposte sidlale o-social media. Yenza nje impilo ibe lula kakhulu ingabhori, futhi awusizo kakhulu nakwezemfundo ngoba uma ngabe kumele ubhale into ongayazi uyakwazi ukuyisesha usebenzise u-Google ngeselula.

Izinkundla zokuxhumana zibuye zinhle ziphinde zibe zimbi impela ngoba umuntu uke aye agcina engasakwenzanga obekufanele akwenze elibelwe yizona iy'nkundla zokuxhumana lezi. Zibuye zibe nomthelela omubi kakhulu.

Into engingayidizayina, ngingadizayina ama-router angalekelela umphakathi ukuthi athole idatha kalula, ngoba idatha ilona esilisebenzisayo esikhathini samanje libaluleke kakhulu kuwo wonke umuntu.

Cha, ulwazi anginalo-ke lapha ngabe nginamanga. Anginalo umpendulo yalo mbuzo.

Ngicabanga ukuthi kuyinto eyodwa leyo ukuphromothwa kwabaculi nama-hit ngoba vele ama-hit akhishwa yibona abaculi bendawo.

Ngingayisebenzisa uhlebo uhlelo lokuba ne-ephu efonini and uhlelo lokuphepha engingaluqinisekisa ukuba ne-password.

Hheyi, umehluko mkhulu kakhulu-ke nje ugogo kushuthi usasele ngokwezinga. La mafoni amanje esimanje manje axukethe ulwazi oluningi futhi awusizo kakhulu ey'mpilweni zabantu. Awafani nawakudala, kwawakudala wawungakhoni ukwenza lutho ngaphandle kokufona nje kuphela nokubhala umlayezo.

Ukufinyelela kwezinhlelo zokusebenza zokuxhumana noma imiyalezo nokumelene nezingcingo zamaselula, kuyishintshile impilo yabantu, kodwa-ke ke kuhambiselana namandla omuntu ukuthi angakanani ngoba amaxabiso awafani. Ezinye zey'ndlela zokuxhumana ziyabiza ukudlula ezinye.

Maningi amathrendi angaba khona esikhathini esizayo kumadivayisi ahlakaniphile. Okungahlanganisa ubuchwepheshe obusafufusa kanye ney'nhlelo zabo zokusebenza zingaba khona. Indima engase idlale into engekho ngokoqobo, angicabangi ukuthi ikhona ngoba sonke siyazi ukuthi asetshenziswa kanjani amadivayisi noma ngabe kuthiwa sekukhona okudlalekayo okungaqondakali umuntu angasheshe abone.

Abagqugquzeli bey'nkundla zokuxhumana basebenzisa wona amadivayisi uku-advertise-a noma ngabe yini leyo abasuke befuna ukuyidlulisela ekuqukethwe, okanye izifungo izifungo zentengiso zokuqukethwe.

Umehluko awukho, ukuthi ukhubazekile noma awukhubazekile, abantu abakhubazekile nabo i-inthanethi bayisebenzisa ngendlela efanayo nathi thina esi-right esinganalutho. Iwusizo kakhulu ey'mpilweni zabo njengoba iwusizo nakuthina.

Ngicabanga ukuthi umculo nje opholile ozokwazi ukuthi urilekse erilekse kahle umqondo wakhe. Akwazi ukukhonsentreyitha la entweni ayifundayo.

Usizo iwusizo olukhulu kakhulu-ke izinhlelo zezingxoxo zasendaweni ey'teshini zomsakazo. Abantu bakwazi ukudlulisa imizwa yabo.

Kuyithinta kahle kakhulu kuwusizo kakhulu ngoba ziningi izinto ogcina sewuzazi obungazazi, ngokufinyelela kolwazi oluningi kuwe.

Akukho okudlula ukuthi uye e-police steshi, uvule icala uma ngabe kukhona ubuxhwanguxhwangu obubonayo obenzakalayo ku-inthanethi ngoba ayikho enye indawo yokungabika khona.

Ziningi izinto engingakhuluma ngazo, koda futhi ngicabanga ukuthi okungathinta wonke umuntu kungabi bikho oba nenkinga, engakhuluma mhlampe ngezimo ezinzima. Izimo zomnotho zaseNingizimu Afrika, ukuthi abantu bathinteka kanjani njengoba izinto sezibiza kangaka nje.

Indima edlalwa abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana ekubumbeni izitayela zamasiko nokuziphatha kwabathengi. Ngicabanga ukuthi ukubanika ulwazi olunzulu mayelana namasiko, nokuthi kumele baziphathe kanjani abantu.

Izingoma zakudala zenkathi edlule zazimnandi ezazilalelwa abazali bethu zihlukahlukene. So, zazinekhwalithi futhi wawungeke uthole kuba nobuhixihixi uma uy'dlala. Nje ngisho amatimu ey'ngoma aye-right kakhulu.